Kuwumkhakha omuhle kakhulu ngoba abaningi abafuyi bezinyosi emhlabeni jikelele.

Kumele ukuthi u-Thomas axhumane nomphathi womphakathi noma induna noma inkozi ukuze atshele yona ukuthi kumele ayobona udokotela. Inkosi noma induna iyobe isiyazisa umphakathi ngalesi nqumo sikathokazi, sika-Thomas.

Lokhu kubalulekile ngoba kungatholakala ukuthi imuphi umanyolo nokuthi ungakanani umanyolo okumele ufakwe.

Ukuba ngabe ngiwuThandi, bengingachelela izitshalo zikagogo ukuze zihlale zinjalo zinamanzi ukuze ugogo ethi uma elulama angibonge kakhulu.

Kubalulekile ukuvuna ngesandla ngoba uyazi ukuthi angeke kusale lutho futhi angeke wone izitshalo. Abasebenzi bengaqala ngokuvuna beqede bese beyalandela beyobheka ukuthi-ke iziphi ezinye iy'tshalo abazishiye ngemumva.

Ngathenga amakhemikhali okubulala izinambuzane kodwa la makhemikhali ayisibo ubungozi ezitshalweni zami. Ngafutha ngazo izitshalo zami zaphela izinambuzane.

Umlimi kungamele atshale izitshalo ezifana njengotamatisi, upelepele, ubhontshisi, okherothi, imfino. Izona izitshalo ezingadingi amanzi amaningi futhi angagcina amanzi emathangeni ukuze ipulazi lakhe lihlale linamanzi.

I-hydroponic greenhouse, isiza kakhulu uma ungenayo indawo yokutshala, futhi iyasiza ukuthi izilwane zingoni izitshalo zakho, futhi izitshalo zihlezi zikhula ngokushesha. Lokho indlela entsha yokutshala nokuthi ube umlimi osafufusa.

Uma uvuna ngesandla umonakalo uba mncane kakhulu, kodwa imfucuza iba ningi. Komele ukuthi uthole usizo uma usuqedile ukuvuna ukuze uzoqoqa imfucuza.

Kumele abalimi behlale behlale behamba imicimbi yokufundiswa ngokushintsha kwesimo sezulu ukuze bekwazi ukumelana naso.

Uma uhlezi evuna ngesandla ensimini yakhe. Lokho angikaze ngikubone kukhona izithiyo ahlangabezana nazo. Uhlezi ephumelela futhi akusali lutho ngemumva uma evuna ngezandla.

Ukulima okulaphayo ilapho ongafaki amakhemikhali ekulimeni kwakho, kodwa lokhu okujwayelekile kungakwazi ukufaka izikhulisa zitshalo ozithengile.

Uzophatheka kabuhlungu kakhulu ngoba ayikho ingane yakhe efuna ukuqhubeka nefa leli aselenzile uDlamini.

Amakhemikhali akufanele ukuthi asetshenziswe eduzane komphakathi, kumele futhi uma esetshenziswa asetshenziswe ebusuku.

Kumele ukuthi uma ungumlimi uthole usizo lochwepheshe abazokubhekela inhlabathi ukuthi yiziphi izitshalo ongazitshala ngaleso sikhathi, ngoba isimo sezulu sishintsha njalo njalo, futhi bazokutshela ukuthi izitshalo lezi zikufanele ukuthi zitshalwe kulowo mhlabathi.

Mina ngingatshala imifino kanye nommbila ngoba ngalokho ngizoba ngazi ukuthi isishebo kanye nempuphu angeke ngize ngiswele.

Mina esimeni saNoluthando kungamele ukuthi-ke amanzi ngiwagcine ngiwagcinele izitshalo zami ngoba mhlambe izidingo zomkhaya wakhe zizoba ningi kakhulu kunala manzi akhona.

Ngingaheha uSipho ukuthi avule iqembu la-WhatsApp. Lapho ezokhangisa khona imikhiqizo yakhe, futhi uma kukhona imikhiqizo enamanani aphansi, umphakathi uzokwazi ukuthi imaphi lawo manani uSipho anawo aphansi, futhi uma kunokuthi uSipho uyahambisa ukudla emphakathini. Abantu bazokwazi ukuthi ngalolo suku uSipho ulethe imifino emiphakathini ukuze bezoyithola eduzane bengaze beye edolobheni.